Ba seka-seka gore a wa bereka a o na le tiro e e leng gore o bereka ko go yona. Mme mo godimo ga moo ba sekaseka kgang ya lekwaloitshupo la gago, mme se se botlhokwa se segologolo se ke naganang gore ba se seka-seka, ke sekolo sa gago sa go dira sekoloto mo Aforika Borwa.

Kono-kono tse o tshwanetseng ke go di akanyetsa fa o dira tshwetso ya go dira karata ya sekoloto ke go lebelela interest rate. Dituelo tse e leng gore di mo karateng ya sekoloto maduo le ditshiamelo, mme ke nagana gore o ka bapisa mefuta e farologaneng ya dikarata tsa sekoloto, ka go lebelela interest rate e le dituelo tsa teng.

Ke nagana gore histori ya gago ya go adima madi e dira gore ko adimang sekoloto ko teng, ba bone gore o nale bokgoni jwa go busetsa madi ao. Mme ebile se se ka dirwang go di tokafatsa ke gore o ka bitsiwa mme o nne fatshe, o sekaseke ka gonne ga se mang le mang o e leng gore, o na le histori e e siameng ya go adima madi a sekoloto.

Phoso e re dirang e tlwaelegileng ke go tabogela go ka tsaya karata ya sekoloto. Mme ebile re sa bapisa le dikarata tse dingwe tsa sekoloto, gore re fitlhele e leng gore e na le di-interest rate tse e leng gore di tlhwatlhwa tlase.

Pala melawana le maemo a tumelano ya go dira karata ya sekoloto, e go thusa ka gore o itse sengwe le sengwe ka karata e leng gore wa e tsaya sekoloto. Le gore o itse le maikarabelo a gago a e leng gore a go lebagane ka karata eo ya sekoloto, le di-interest tse e leng gore o tshwanetse ke go di duela le di tuelo tsa teng.

Fa e le gore o na le kitso ka tsa madi go dira gore, o thuse batho gore ba itse gore ba tshwanetse ke go tsaya ditshwetso tse e leng gore di siame ka karata ya sekoloto.

Dilo tse e leng gore di tseiwa tsiya gore o bule karata ya sekoloto ba lebelela histori ya gago ya sekoloto, ikwaloitshupo ya gago le sekolo sa gago sa go dira sekoloto. Mme gantsi gore ba bale morokotso wa gago wa go bula sekoloto ba tseya amount e bidiwang principal-e, ba e tlhatlhaganya mo godimo ga interest e e leng gore ba go e charge-itse. Mme gape mo godimo ba e tlhatlhanya mo godimo ga nako e e leng gore wa e tsaya go ka duela madi ao a sekoloto.

Dilo tse eleng gore di molemo ka overdraft facility, ke gore ga e le gore o na le lebaka la tshoganyetso, o ka e fitlhela. Mme gape mo godimo madi a teng ga a limited ka go re a feto-fetoga, mme borai jwa overdraft facility ke gore e na le interest rate e leng gore e kwa godimo dimo. Mme ebile le maduo a teng a tlhwatlhwa godimo.

Fa e le gore o tsaya sebaka go sa duele madi ao, kgotsa nako ya gago ya go duela madi ao ya feta, o a go charge-iwa interest e leng gore ke a tlhotlhwa e leng gore e ko godimo dimo. Ka gore o busitse madi ao a fetang madi a leng mo akhaontong ya gago, ka nako e leng gore ga o a dumelana le yone ya bank-a. Mme o ka tila seo ka go dira bonnete jwa gore o duela madi ao ka nako.

Di ama batho ka tsela e e leng gore ga di a siama, ka gore o tshwanetse ke go busa madi a fetang a e leng gore o a adimile kwa bank-eng. Mme o ka fetola se ka go dira bonnete jwa gore o adima madi a a lekaneng.

O ka ithuta go ka boloka madi mme wa dirisa ditirelo tsa go boloka madi kwa bankeng. Mme ga go le jalo ga o kake wa duela madi a le mantsi, o tlile go boelwa ke madi a le mantsi.

Pele ga gore o ka tsaya tshweetso ya go ya loeto ong o tshwanetse ke go itse gore o batla bokae, mme o tlile go ntsha madi ka tsela tse di feng. Mme segolo-segolo o tshwanetse ke go lebelela dituelo tsa go ntsha madi kwa dinageng tse di sele, le bank-a e leng gore o tlile go e dirisa, exchange rate le di-currency rate tse di tsamaisanang le mofuta oo.

Forex-e ke mmaraka wa lefatshe lotlhe o e leng gore o dirisiwa ke batho ka nosi, le dikgwebo go gwebisana ka madi. Mme fa e le gore o batla go dirisa forex, o tshwanetse ke gore o nne le madi a go e simolola.

Forex e ka dira gore o latlhegelwe ke madi a le mantsi, mme nka gakolola motho o e leng gore ga bana kitso ka ga forex gore a seke a e dirisa.

Ditlamorago tsa go dirisa forex, ke go latlhegelwa ke madi. Mme ga o fetsa go latlhegelwa ke madi, mme o fitlhetse le kitso ka botlalo ka ga forex, o ka simolola go dirisa madi a mangwe gore o tshameke forex.

Ke ne nka mo thibela gore a seke a tshameka forex. E fela ga e le gore o na le kitso mme o itse ka forex, ka botlalo nka mo letlelela. Ka gore re itse jang gore a ka nna le madi a mantsi, Forex e ka mo direla madi a mantsi. Ga e le gore o na le kitso mme o a itse go ka e tshameka.